Iye, ngiwabukela kamnandi ngombana asesandleni aseduze ngikghona ukutjhideza umaliledinini namkha ufunjathwako eduze phambi kwamehlwami ngikghone ukubukela kuhle kamnandi.

Eenkundleni zokuthintana ngingena ngemva kwesikhathi esingaba ma-awa abunane ukuya kalithoba ngelanga nakhona ngihlala kungaba ma-awa amabili ukuya kwamane.

Nakuneenomboro ongazaziko ezikutshwenyako osola bonyana kungaba bogalajani ungaziripota ngokungena kuma-settings kunofunjathwako uripote inomborwezo begodu ungazivala ngokuzibhloga bonyana zingasakudosela.

Ungangena kuma-settings efoninakho ufune lapho bakulayela khona bonyana ungalonga njani ibhetri lokha nawubukela imigadangisomsikinyeko namkha ulalela ingoma wenza nokhunye kufunjathwakwakho kukhona okungakusiza nawutjhinga khona ngaphakathi kunofunjathwako ufune indlela yokonga ibhetri.

Ungathenga ufunjathwako osebenza ngetheknoloji nguye ozokusiza neentweni ezinengi zesikhathini sanje begodu ungathenga womhlobo wenokiya.

Ukuzithabisa kungafundisa abantu bonyana baqalana njani nobujamo abahlangabezana nabo ekuzithabiseni. Njengokobanyana ungathi usazithabisa ulimale, yini ongayenza lapho ungathi usazithabisa ulahlekelwe khuyini ongakwenza lapho? Njenganyana nawulahlekelweko ungafuna abangakusiza udosele amapholisa namkha ulimele ufunda ukwazi bonyana nawulimileko ngimiphi imirhala ongayidosa ngibaphi bobujamo oburhabekileko abangakusiza. Ngalokho ufunda iindlela zokulungisa ubutjhapho oqalana nabo obenzeke ngendlela yokuzithabisa.

Nami ngamtlhorha ubusuku boke ngifuna ukumfunda ngenzela bonyana ngikghone ukumsebenzisa ngokuzithemba.

I-Wi-Fi yasimahla ivamise ukufumaneka eendaweni zokuditjha, neendaweni zokudlela, neendaweni lapho kugenjulwa khona, neendaweni lapho kuditjhwa khona kuqeda khona ukoma, neendaweni yeentolo lapho kuthengiswa khona ukudla kungaba seenthabathabeni zeentolo nesithabathabeni seentolo ivamise ukuba khona i-Wi-Fi yasimahla.

Iye, kuyasiza ngombana nikghona ukucoca nibanengi ngesikhathi sinye kunokudosela umuntu umtato ngombana nawudosele umuntu umtato umdosela ngamunye ngamunye kanti nanivula ikhasi namkha igrubhu yeenqhenyana lapho nicoca khona kuba lula khulu bonyana nicoce nabantu abanengi ngesikhathi sinye.

Zingayisebenzisa ngokobanyana zithumele abafundi imisebenzi yekhaya namkha imisebenzi yesikolo eyenzelwa ekhaya nokuthumela ababelethi i

Ukuthenga idatha ngomaliledinini ungakulisa ngokobanyana nawusemavikilini uthenge idatha elaneleko elithatha isikhathi eside elizokuhlala bekufike leso sikhathi mhlazana liphelako ukwenza bonyana ungalokho namkha ungasolo uthenga idatha ngomaliledinini ngombana kuyakulema begodu kukuqedela imali ngombana uthenga kanengi kanengi ngemali encani ekugcineni imali leyo nayihlanganako iba yimali enengi.

Ibasiza ngokobanyana bakghone ukuthumela umvumabo, ebalandelini babo begodu bakghone nokufaka umvumo wabo ngamalinki eenkundleni zokuthintana ukwenzela bonyana abalandeli babo nabathandi bomvumabo bakghone ukuwufumana ngobulula.

Iye, nami ngihlukanisa iinkhathi zokusebenzisa ufunjathwako nezokusebenza ngenzela bonyana kulingane ukusebenzisa ufunjathwako nokusebenza ukwenzela bonyana kungabi nesikhathi esidleka khulu kunesinye.

Kungombana eSewula Afrikhapha lisetjenziswa khulu idatha abantu bafuna imisebenzi eenkundleni zokuthintana kumanzinzolwazi.

Iye, kufanele iindaba ezifundwa nezirhatjhwa emrhatjhweni womphakathi kube ziindaba zomphakathi loyo ukwenzela bonyana abantu abahlala endaweni leyo bazokukghona ukwazi ngokunabileko bafunyane iindaba ezenzekako nkhabo eduze bahlezi emakhaya.

Kungombana umrhatjho womphakathi awuyenzi iinzuzo ngombana abekho abakhangisi abakhangisa amarhwebabo begodu awufumani isizo kumasipalata nakurhulumende.

Umhlobo wobomaliledinini abasetjenziswa esikhathini sanamhlanjesi ngilaba abakghona ukwenza izinto msinya, ngilaba abakghona ukuthatha iinthombe, ngilaba abakghona ukugadangisa imigadangisomsikinyeko, ngilaba abakghona ukwenza bonyana ukhulume nomuntu ongale ngaphetjheya kube wena ungapha kwelekhethu.

Abantu bathumelana imilayezo ngokusebenzisa ama-app kibomaliledinini ma-app nemi

Ipilo ingabuyela emva ibe buthaka ngombana iimfonu zikghone ukwenza ipilo ibe msinyana, ukghona ukufumana ilwazi kufunjathwako begodu ukghona ukusebenzisa ilwazelo ukuthuthukisa ipilwakho ukuya phambili begodu ukghona ukwazi nezinye izinto msinya ngokusebenzisa ufunjathwako ungene kunzinzolwazi.

Ibhethriya kuzokufuna ulingezelele ngokuya kwesikhathi osebenzisa ngaso ufunjathwakwakho. Ungalingezelele qobe ngokusebenzisa ufunjathwakwakho ukwenzela bonyana lihlale linamandla begodu lihlale lizele ukuksiza ukusebenzisa ufunjathwako.

Singakghona ngokobanyana sitjhinge ku-Wi-Fi siyokusebenzisa khona i-Wi-Fi nasifuna ukutjhinga kunzinzolwazi nokusebenzisa ufunjathwako ukungena kuma-app.

Imigadangiso yamavidiyo evunyelwe ukusabalaliswa eenkundleni zokuthintana kumidiya. Ngileyo enganahlamba, ngileyo engakhombisi ihloyo, ngileyo engakhombisani ukubandlululana, ngileyo engakhombisi ukuhlukunyezwa kwabomma nabentwana, ngileyo engakhombisani inturhu, ngileyo ethuthukisa umphakathi.

Mizuzu yasimahla leyo ngombana abantu sebasebenzisa imizuzu yasimahla ukukhuluma neenhlobo zabo ngombana abasahlangani nanzo sekumaqalanga khulu ukubona abantu ohlobene nabo, yeke nawufumene imizuzo yasimahla leyo usebenzisa ithubelo.

Sikghona ngokobanyana sisebenzise isikhathi esingakasebenzisi ngaso umaliledinini ukwenza eminye imisebenzi ukuqeda isikhathi nokwenza bonyana ungatjheji bonyana khange usebenzise umaliledininakho mhlokho.

Iye, akhona amafilimu athandwako ngaphetjheya. Singabala ifilimu likaMandela i-The Long to Freedom, singabala ifilimu likaKalushi i-The Story of Solomon Mahlangu, mafilimu athandwako ngaphetjheya lawo, agandangiswe ekhethwapha.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokobanyana indaba ingaye begodu isithomo singaye begodu nguye obangiswa okuthile, nguye imbangi begodu ubonakala ngobukutani bakhe. Yoke into ayenzako iyaphumelela namkha nguye olwela yoke into efilimini lelo.

Kungombana abalingisabo indima ebebayidlala efilimini leyo, bayidlale kuhle khulu nangobunono nangezinga eliphezulu khulu, ngikho abantu bagcina sebabahlobanisa nendima leyo ebebayidlala efilimini leyo bangasahlukanisi bonyana umuntu lo, lapha efilimini bekalingisa, akusiyo indlela angiyo yena epilwenakhe.

Iye, kuliqiniso bonyana iinlelesi zilingisa ezikubone emafilimini. Kuliqiniso elikhulu lokho begodu yindlela engakafaneli, yindlela embi khulu, efundisa abantu ubulelesi namkha efundisa iinlelesi iindlela ezitjha zokwenza ubulelesi. Amafilimu anjalo awafuneki emphakathini, awafuneki bonyana abukelwe ngombana awakhi isitjhaba, ayagiriza.

Iye, kudimeka abantu abangakghoni ukubhadelela i-inthanethi ithuba lokubukela amafilimu lawo esele abukelwa e-inthanethi njalo ngombana awafinyeleleki kilabo abangakghoni ukubhadela i-inthanethi.

Ngithanda ukuwabukela kumabonwakude ngombana kumabonwakude kuhlala kune-network ngombana ligadangiselwe futhi kanti ku-inthanethi, ulibukela ngokuya kwethungelelwano. Ithungelelwano lakho naliphasi lapho ku-inthanethi ifilimelo awukghoni ukulibukela kuhle, linande liyajama, linande liyaqunteka. Ngilibukela kamnandi ifilimu kumabonwakude, aliqunteki lapho, lihlala lidlala lize liyokuphela.

Indlela yokubukela amafilimi engabiziko kukuyowabukela ema-Cinema lapho kubukelwa khona amafilimu. Kunentengo namkha kunemali ekungenwa ngayo namkha kuzithengela i-DVD yakho uyozibekelela kumabonwakude wakho ekhaya ngombana ku-inthanethi kubiza khulu, kudla khulu iindleko ze-inthanethi.

Ifilimi engeze ngalilibala ngelithi-Yesterday, lapho umlingisi oyikutani bekunguLeleti Khumalo. Lelo filimi langifundisa okukhulu ngepilo. Langifundisa ngokobanyana nawungubaba ungahlali khulu emadorobheni ungayi ekhaya. Uzagcina ufumana nokugula lapho, sewuya ekhaya ugula, awusakghoni nokudla ipentjhenakho kamnandi ekhaya ufika uyagula bewuyahlongakala begodu utjhiya umndenakho ekhaya utlhaga, ungatlhogomeleki umndenakho abantabanakho nokosikazi abaphili ipilo emnandi, ngafunda lokho ngalelifilimu i-Yesterday.

Mina amafilimu ngiwathandela bonyana ayafundisa ngezehlakalo ekulingiswa ngazo lapho. Uyafunda bonyana ubujamo nabujame nganasindlela, nginaka amagadango ongawathatha, ungayisombulula nganasi indlela, imiraro oqalana nayo epilweni ngokubona lapho efilimini ngendlela abalingisa ngayo.

Mina ngithanda amafilimi wemindeni lapho kuvela khona namkha kukhuthazwa khona ubudlelwana bemindeni, ukubumbana nethando emindenini.

Awa, awasabukelwa khulu emtjhinini yamavidiyo amafilimi ngombana sewande khulu ku-inthanethi. Abantu sebakhona ukuwabukela esandleni, kufunjathwako.

Umdlalo odume khulu iphasi zombelele mdlalo kamakhakhulararhwe, i-rugby.

Kungombana zemidlalo ziqeda isizungu begodu abantu bayahlangana ngazo zemidlalo. Zihlanganisa abantu, iintjhabatjhaba begodu abantu ngazo zemidlalo, bakghona ukudobola ngeenqhema zabo bazenzele imali.

Awa, angeze abantu balisa ukuya eenkundleni ngombana ukubukela

Awa, angeze abantu balisa ukuya eenkundleni ukuyokubukela imidlalo ngombana ukubukela umdlalo kumaliledinini akufani nanyana usekundleni, ithabo, ubujamo banyana usekundleni akufani nanyana ubukele uwedwa usekhaya kumaliledinini begodu ukubukela ekundleni kukhuthaza nabadlali nababona abalandeli babo bathabile, nababona abalandeli babo babakhuthaza, lokho kubenza badlale ngamandla, baqine bebathumbe.

Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngombana ukulisebenzisa kwakho isikhatjhana seliphelile, alisahlali isikhathi eside.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo ngombana ngiwo adla khulu, made athatha isikhathi ukuphela.

Umuntu ukuze idatha lakhe lingapheli, kufanele nakaqeda ukuphuma kunzinzolwazi ku-inthanethi alicime, alivale ukwenzela bonyana lingadleki.

Nawuphelelwe lidatha awukghoni ukungena kunzinzolwazi naku-inthanethi.

Abantu idatha balithenga ngokusebenzisa i-App yebhanga ababulunga kilo, namkha ngokuya yokuthenga la kuthengiswa khona idatha kumakhawutha, namkha emathilini emavikilini amakhulu namavikili amancani.

Idatha enarheni yeSewula Afrika libiza ngokuya kwenani lalo bonyana lingangani.

Idatha kufanele libize intengo ephasi khulu nalithengwa bentwana besikolo, ngombana bakghona ukwenza amarhubhululo ngobunzinzolwazi.

Idatha le-inthanethi, nedatha le-WhatsApp.

Akusakghonakali bonyana kuphilwe ngaphandle kwedatha, ngombana iindaba sezihlolwa ku-inthanethi abantu iinhlobo neenini nabangani sebakhuluma ngalo idatha kibo-social media.

Kungombana eSewula Afrikhapha ababelelani abasisi kangakho ngama-network providers ahlukahlukeneko eSewula Afrika. Ama-network providers weSewula Afrika la asinikela idatha ngokuya kwama-network providers asetjenziswako, awanabo abasekeli ngokwaneleko ukufana neenarha ezinye zangaphetjheya njengeKenya.

Idatha ngilonga ngokuthi ngisebenzise nedatha lebusuku ukuhlola izinto ezinjengaku-inthanethi nakunzinzolwazi ukwenzela bonyana ngihlale nginedatha lemini.

Ikhamphani enedatha elincono yi-Cell C ngiyo encono, ngombana uyakghona ukufumana amagigi ambalwa ngentengo enconywana.

Iye, idatha incono khulu nawuyithenga ngobunengi, ngombana ukghona ukubhadela intengo enconywana, kunanyana nawuyithenga kancani kancani.

Ukghona ukuthenga idatha eentolo, emavikilini athengisa idatha. Godu ukghona ukuthenga idatha ngofunjathwako ku-App yebhanga lakho, ungene lapho kuthengiswa khona ama-prepaid uthenge idatha lakho.

Idatha liyahluka likhona eliphela ngelanga, likhona eliphela ngamalanga, ngeveke ngenyanga, ngitjho nangomnyaka.

Iye, idatha likafunjathwako liphela msinya kune-router yangendlini, ngombana i-router yenzelwe bonyana iphele ngaleso sikhathi sokuphela kwenyanga.

Ingaqedwa umukghwa lo ngokuthi umuntu asebenzise idatha lakhe ngokulonga bekufike ilanga lelo eliphela ngalo.

Umukghwa lo ungaqedwa ngokuthi uzijwayeze ukuthenga idatha emavikilini.

Iye, ilisizo ebafundini ngombana abafundi ufumana bona banomsebenzi omnengi wesikolo njengamarhubhululo, ekufanele bawenzeke. I-Wi-Fi ayinakuphelelwa sikhathi. Umfundi uyisebenzisa ngendlela angakghona ngayo aze aqede umsebenzi wakhe awenzako wesikolo otlhoga i-inthanethi.

Yitheknoloji engakabi ukwanda khulu ku-inthanethi.

Ingasiza ukuthuthukisa zefundo ngokobana abafundi bangafumana ilwazi elinengi ku-inthanethi begodu bangakghona nokwenza amarhubhululo khona kutheknoloji.

Abantu abakhubazekileko itheknoloji ingabasiza ngokuthi bangayifinyelela indawo ezikude msinyana ngokusebenzisa itheknoloji. Ngokuthumela imilayezo ngetheknoloji, ngokuthumela iimphasela ngetheknoloji.